Fa o dira kopo ya karata ya sekolo mo bankeng, go na le dilo tse di rileng tse bank-a e di sekasekang pele e ka go amogela. Santlha ba tlhoka bopaki jwa gore o moithuti jaaka setefikeite, kgotsa lengolo la ngwaga le le bontshang gore o amogetswe mo sekolong kgotsa mo yunibesithing, sa bobedi go tlhokega bopaki jwa boitshupo jaaka kopi ID, kgotsa passport-o le bopaki jwa aterese go latela melao ya FICA, gape bank-a e ka batla bopaki jwa madi a a o a amogelang, a ka tswang mo batsading, bursary, kgotsa allowance go netefatsa gore karata e dirisiwa sentle, dingwaga le tsone di a seka sekiwa gonne bontsi jwa dikarata tsa sekolo, di abelwa bašwa ba ba ka nnang dingwaga di le sixteen go ya go twenty-seven, modimo ga moo, bank-a e netefatsa gore e santse o le moithuti ka nako ya kopo go farologanya le dikarata tsa dibank-a ga di lebelele thata credit record ya gago, mme di tsaya tsia thata mo bopaki jwa sekolo, boitshupo, le aterese.

Fa o dira tshwetso ya gore o dirise karata efe ya sekoloto, o tshwanetse go akanyetsa ditšhelete tsa kgwebo, jaaka gore o kgona go lefa kgwebo ka nako le go boloka ditlhwatlhwa tse di tlase. Go botlhokwa gape go lekola ditlhwatlhwa tsa kgwebo jaaka APR le di commission, mme o akanyetsa le mekgwa ya dikarata e fang moputso kgotsa cashback. Tshireletso ya karata kgatlhanong le bogodu le chelete e e senang tumello, ke sengwe se se botlhokwa ga mmogo le ditsela tsa go lefa tse di tshwanetseng go kgontsha gore o lefe ka nako. Go bapisa dikarata tse di farologaneng, o ka lebala ditlhwatlhwa tsa tshireletso APR, ditlhwatlhwa tsa moputso, ditlhwatlhwa tsa ditshenyegelo le mekgwa ya go lefa e e .

Sekoloto sa gago le hisitori ya gago ya go adima madi di ama thata tsela e o dirang kopo ya karata ya sekoloto ka yone, fa o na le sekoloto se se sa lekaneng kgotsa o kile wa fetisa mekgwa ya go adima madi, dibank-a di ka se amogele kopo ya gago, kgotsa ba ka go fa karata ka seemo se se kwa tlase sa mogala wa sekoloto. Go tokafatsa seno, o ka simolola ka go duela ditshwanelo tsa gago tsa madi, go duela dikoloto tseo di tsereng, kgotsa tse di setseng, go tokafatsa phitlhelelo ya go goga madi le go tswelela ka go nna o ikemiseditse go duela ditshwanelo ka nako, gape go tlhama histori e e botoka ya go adima madi ka go dirisa ditefelelo tse di tswang mo dikolotong tse di teng ka nako le go tlhokomela gore o seke wa fetisa mogala wa sekoloto, go thusa go tokafatsa tshwanelo ya gago ka maemo a a botoka.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto, diphoso tse di tlwaelegileng di akaretsa go tlatsa tshedimosetso ka ga tsela e e sa nepagalang kgotsa, go fana ka ditokomane tse di sa felelang. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, o tshwanetse go netefatsa gore tshedimosetso ya gago e feleletse, ebile e nepagetse, go akaretsa tshedimosetso ya meputso, ditsholofetso tsa madi, le histori ya sekoloto, gape tlatsa dikopo tse di beilweng ka semmuso fela, o felele ka dikopo tsa mefutafuta tse di tshwanetseng, mme o kgona go ikgolaganya le bank-a fa o na le dipotso kgotsa tlhaloso e o e tlhokang.

Go buisa le go tlhaloganya melawana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto, go botlhokwa ka gonne go thusa gore o itse sentle ditshwanelo le maikarabelo a gago pele o ka dira kopo, seno se dira gore o lemogwa dilo tse di jaaka ditlhokego tsa go busetsa madi, ditshenyegelo, kgotsa di komišene tse di leng teng, le se se ka diragalang fa o sa kgone go busetsa ka nako. Fa o tlhaloganya melawana, o ka dira mathata a a tshwanang le go ga dikoloto kgotsa ditshenyegelo tseo o neng o sa di itse, mme gape o ka bapisa dikarata tse di farologaneng go bona gore o siamisitse thata.

Go nna le kitso ka tsa madi le go ithuta go thusa motho gore a kgone go tlhaloganya ditsela tse tsa karata ya sekoloto e e dirang ka tsone. Dikoloto tse di ka tswang mo go yone le ditlamorago tsa go sa duele ka nako, seno se dira gore ba kgone go bapisa dikarata tse di farologaneng go itse ditshenyegelo tse di fitlhileng, le go tsaya karata e maleba le maemo a bone a madi, fa motho a na le kitso o kgona go laola madi sentle a sa iphitlhelele a gateletswe ke dikoloto.

Fa bank-a e tsaya tshweetso ya go dumela mokgwa-tlhaolo wa go bula sekoloto, e leba dilo tse di jaaka histori ya gago ya sekoloto, o duela jang dikoloto tsa gago pele, meputso le bokgoni jwa go duela, maemo a tiro ya gago le bongata jwa sekoloto se o nang le sone, gape o ka leba dingwaga, ntlha ya botshelo, le gore o na le sengwe se o ka se tshwaraganelang collateral. Morokotso wa go bula sekoloto, gantsi o balwa ka fa godimo ga seelo sa peeletso ya gago, bank-a e dirisa sekoloto sa gago credit score, maemo a ikonomi le mefuta wa sekoloto go supa kotsi ya go go adima, fa kotsi e le kwa godimo, morokotso o tla nna kwa godimo, fa kotsi le ko tlase, e tla nna kwa tlase, mme o balwa jaaka diperesente tse di oketswang mo letsenong le o le adimang.